Uma unezimpawu onazo ozibonayo eziyi-COVID-19, izinyathelo ongazithatha ukuthi kungamele uzame ukuvakashela isibhedlela noma ikilinikhi, ukuze ubachazele ngale nkinga onayo nokuthi khona izimpawu oyitholayo, ukuze uzokwazi ukuthola usizo, bakwazi ukuthi bakubheke ukuthi ngabe unayo yini. Nokuthi futhi kubalulekile ngaphandle kokuthi uye, kubalulekile ukuthi ubuye uzibhekele wena lana emafonini ethu njengokuthi ubheke lapho, wenze ucwaningo emafonini ukuze uzobona ukuthi ngempela ngempela lento iyafana nezimpawu okuyizona ezihambisana nalento, nale sifo lesi i-COVID.

Izinselelo engabhekana nazo ezokuthi uma kukhona umuntu ovaleleke kwibhilidi elivutha umlilo, ongamalangabi. Uthole ukuthi umuntu uvaleleke phakathi, sekumele ungene njengo sicimamlilo uyomlanda phakathi, uvule iminyango, kuvutha umlilo yonke indawo. Sekumele ukale umkhiphe ngaphambi kuba awucime, yonke indlu ngoba umuntu uvalele ngaphakathi. Ngenhlanhla uthole ukuthi le ndlu avaleleke kuyona ayikavuthi kakhulu yona. Sekumele uthole into imoto noma isitebhisi esikwiloli ezokuphakamisa ikubeke lapha ewindini, bese ungena uthole usizo lokumkhiphe, bese-ke ayacima-ke umlilo.

Kungayisiza kakhulu iziguli ngokuthi khona ezinye izifo ezingadingi ukulashwa, ezingadingi ukulashwa ngemithi yasemtholampilo, kodwa edinga nje abelaphi bendalo, ukuthi zilapheke. Njengokuthi uma ungaya emtholampilo ngeke ulithole usizo, noma bebheka cause bayakwazi ukuthi bekubheka bethi bethole bezame ukubheka ukuthi unani, bengatholi. Kanti kusuke kuyinto eyihambiselana nemimoya, njengokuthakatha okuzodinga ukuthi ulaphe umuntu umuntu omelaphi wezendalo, njengenyanga kanje or noma isangoma.

Uma kungaba khona umkankaso wezempilo yamadoda, kungasiza kakhulu ukuthi nabantu besilisa nezingane bekwazi ukuthi beyinakekele iyimpilo zabo beyinakekele iyimpilo zabo, neyimpilo zeyingane. Amadoda adlala indima yokuthi abheke-ke abantwana babo, nemindeni yabo, nokuziphatha kahle ukuthi uma bezibandakanya ocansini bezivikele. And okunye ukuthi abantu besilisa bekhulume uma unenkinga ngoba khona abantu besilisa abahlukunyezwa abantu besifazane kodwa abakhulumi leyonto, bayigcina kubona ngoba kuthiwa indoda ayikhali.

Yebo, ngiyakholelwa kuyona ukuthi ezinye iyindlela zokwelapha ezisiza kakhulu, eseyisize abantu abaningi eyinkingeni ngoba ezinye izinto abantu ababhekana nazo izinto ezingeke zisize ezingadingi imithi yasemtholampilo, kodwa zidinga imithi yemvelo ngoba ukulapha izinto eyinjengobuthakathi, amadliso . Izinto eyinjalo, lezo zidinga umlaphi wendabuko ngoba zihambisana nemimoya.

Amasu angenziwa ukuthi batholelwe abantu njengani, njenga-i-counselling, abayali bezengqondo ngoba abantu abasebenza abacishamililo babhekana nezinto eyinzima, njengokuthi kunabantu abashonela phambi kwabo, bezama ukubasiza, abasha nezindlu nabantwana nako konke, abanye behluleke ukubasiza. Lokho kubenza ukuthi babe bangakhululeki emoyeni, babe nezinto abayigcinela eyinhlizweni. Nokuthi baqinisekise ezokuphepha, iyimpahla abayigqokayo zibe qinisekile ukuthi ziyobaphephisa, neyimoto abahamba ngazo.

Bengithi angithathe leli thuba mphathi wesibhedlela, somtholampilo ukuthi ngibuze ukuthi yiziphi iyinhlelo eninazo kulesibhedlela, noma kulo mtholampilo eninazo zokwenza ngcono ukunakekela kweziguli ngendlela efana.

Izimo abheka, ababhekana nazo engingazisho ukuthi abesifazane abanye bazizwa benamahloni bephoxela futhi, nanokuthi babandlululwe ngokuthi bethi befuna ukuhlela, ukuvimbela inzalo bese bethathwa ngokuthi bebancane bakwenzelani loko, yini ndaba bezibandakanya nocansi, kanti nabo bazivikela nabo ikusasa labo, ukuthi bengayitholi beba nabantwana bebancane, abanye.

Kubalulekile ukuphuza imithi yakho noma amaphilisi akho, zinsuku zonke ngoba lokho kuqiniseka ukuthi umzimba wakho ukwazi ukulwa nalesi sifo sengculazi. Ngoba uma ungadli umzimba wakho uyahluleka ukulwa nalesi sifo, bese siyakunqoba uze ufike kwisimo lapho ungeke usakhona ukwazi ukusizakala. Manje, kubalulekile ukuthi uyidle lemithi noma lamaphilisi, uwaphuze zinsuku zonke njalo, ngokufanelekile nangendlela oyayelwe.

Umehluko ukuthi esibhedlela sahulumeni uthola usizo mahala, awusikhokheli, kanti lesi isibhedlela esizimele uyakhokha lonke usizo olutholayo. Ngabe imithi noma ngabe ukunakekelwa, uyakhokha.